Savings account e boloka tjhelete ka mokgwa o flexible le tse tlase and then-eng fixed deposit e beha tjhelete ka nako e itseng, mme e fana ka tse phahameng. Empa ha o ka ntsha pele ho nako, hona le ditefello.

Ke tla bitsa banka ka potlako kapa ke ye moo bankeng. Ke ba hlalosetse hore ke halefile hobane ba hula tjhelete e ngata ntle le tsebiso ya ka. Mme ke batla dikarabo tse hlakileng le thuso ka pele ho rarolla bothata bona.

Dumelang, ke setse ka diranta tse mashome a tsheletseng feela account-ong ya ka. Mme motjhini le ona o hanne ho ntsha tjhelete. Ke fumane molaetsa o reng ke tlameha ho dula kena le tjhelete e itseng account-ong. Ka kopo ha utlwisisi, nthuse ka ho ntlhalosetsa hore na sena se bolelang hobane ha ke utlwisisi letho? Ke batla ho tsa sheba hore na nka etsa eng hore ke se ke ka hloka tjhelete ena? Kapa hore ke se hlophise account ya ka hantle.

UIF ke tshebeletso ya ho thusa batho ha ba sa sebetse, kapa ha ba hloka thuso. E ntsha tjhelete ka karolo ya moputso wa hao. Batho ba tlameha ho kenela UIF ha ba qala ka ho sebetsa. O ka tseba dithuso tseo o tla di fumana ka ho botsa diofising tsa UIF-o kapa internet-eng. Ho bohlokwa ho tseba hore o patala bokae? O patalla eng? Le hore na ona le tshwanelo ya ho fumana dithuso tse fapaneng jwalo ka tsa ha o lahlehetswe ke mosebetsi kapa o kene kotsing.

Kene ke batla ho kadima tjhelete empa ba mpolella hore kena le sekoloto seo nna ke sa se hopoleng. Ke kopa feela hore le nthuse ka dintlha tsohle tsa sekoloto sena, le hore lebaka la sona ke eng? Hore na ke bokae? Le hore na ke lokela ho se lefa neng? Ke batla ho hlakola bothata bona ka potlako. Hoba tjhelete ena ke ae hloka kannete.

Ka ho bolela nnete, ha ke tsebe letho ka di-insurance ka hoba nna ha ke soka ke kenela insurance. Ha ke tsebe letho hore insurance e tlamehile e lefe bokae? Le hore tlamehile ke ntshe bokae insurance-eng?

Ho ya ka tsebo ya ka, medical aid ha ona le yona wa e patala kgwedi le kgwedi. Mme ha ona le medical aid ha o tlamehile o ye sepetlele kapa bo doctor-eng. Ha ho hlokahale o patale ka hoba medical aid ke yona e tlo patallang. Ha ono sokola ka ho patala doctor.

Ha ke a thaba hohang ka taba ena ya hore ditsotsi di sentse di-ATM hobane di, ke tsona di-ATM tse haufi le moo re dulang hona le hore re ye ha re hloka tjhelete. Re ntsha tjhelete hona di-ATM-eng tseo. Manje ha di le siko di-ATM tseo di senyehile, re tlameha ho ya toropong jwale.

O kena ka App-o o kgethe manager account-o. O tobetse close account. Latela ditaelo, o netefatse ebe banka e kwala account-o ya hao. Ha eba o hloka thuso, o ka letsetsa banka.

Ho mobile banking App, phethiso ya tjhelete pakeng tsa account-o tsa hao hangata ke mahala ebile ho bonolo. O fela o kgetha account-o tse pedi o kenya tjhelete, mme o netefatsa phethiso. Empa ho molemo o hlahloba ka App-o ya hao hoba dinako tse ding ho ka ba le ditefiso.

Dumela. Ke batla ho tseba hore company e ya rona e sebetsa le di-company di fe tsa medical aid? Hobane ke batla ho kenya nna, molekane le bana ba ka ba bararo medical aid-ing. Ka kopo, nthuse ka dintlha tsa medical aid tseo re ka di sebedisang.

Ho tsetela meahong ya khiriso ho fana ka letseno le tsitsitseng, ho hodiswa boleng ba thepa mme ho bolokehile ho feta ho boloka tjhelete ka banka. Ke kgothaletsa ho qala ka meaho e nang le bareki ba tshepahalang.